Ukuthi ukuxhumana kwethu singabantu kuhleli kusesigangathweni esiphezulu sokuxhumana ukuze sigweme izinkinga ezingase zibe khona emoyeni nokuthi zonke izinsiza zihleli ziseqophelweni eliphezulu ukuze singazitholi sesiphelelwa inethiwekhi.

Inkulu indima abayidlalayo, ngoba ibona abavezayo inani lokuthengwa kwezinto. Ibona futhi abavezayo ukuthi ikuphi okusesitayeleni ngaleso sikhathi. Ikuphi futhi okunentengo eshibhile komabonakude.

Ilapho engangingenayo khona imali yokusiza uma wey'ngane efonele kubo ngoba kwase kushone umalume wakhe. Nami efonini yami ngase ngibolekile nginesikweletu se-emergency fund-i, sengiyibolekile leyo mali. Okwenza ukuthi ngizisole ukuthi bengibolekelani leyo mali. Ngifone ngaphambilini ngifonelela into engekho abangani bami ngoba lesi simo esengibhekene naso manje, yila engabe ngiyiboleka khona leyo mali.

Mina ngithi lokhu kuyidicilela phansi imboni yomculo, kwazise phela ukufika kwezinto ezintsha konke kufika noshintsho futhi. Nabaculi-ke ngokunjalo angeke besakhokhelwa ngokufanayo naphambilini. Lokhu kuzokwehlisa ukukhokhelwa kwabo. Kuphinde futhi kube yinkinga indaba ye-augmented reality, okuhlanganisa no-AI lokhu, ngoba okwenza ukuthi abantu bengaqondisisi kahle ukuthi ubani owenze leli culo noma kusawumuntu noma sekuyimishini.

Okokuqala engingakwenza ukufaka lokhu okuthiwa i-parental control, lapho okhontrola yonke i-content ebukwa yingane yakho ngokuthi uhleli wuyiqaphile. Nezinto ezenzayo efonini uhleli unolwazi lazo ngoba iyavela kuwena ukuthi ithinte kuphi nakephi, ingena kwiziphi izinto? Lokho kuzosiza kakhulu ekuvimbeni nabanye abantu abangase bebe yinkinga enganeni yakho.